Swi va khumba hi laha loko ko ka ku nga ha ri na mabazi, swi ta endla ku va va hlupheka ku ri bazi yi va teka kusuka ka ndhawu yo karhi ku ve va ya ka ndhawu yo karhi.

Vakongomisi va vaendzi i ku va va tivisa vanhu tindhawu to hambanahambana laha munhu a ta kota ka ku ka a nga kumeki a lahleka loko a ri endleleni yo famba.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele ku tshika ku yiva swikanyakanya swa vanhu hikuva hi rin'wana ra masiku va ta va na khombo, laha munhu a nga ta kuma xikanyakanya xa yena then ivi a ya n'wi tekela xona.

Ndzi vona xi nga ka xi nga khumbi miehleketo ya mina yo xava movha, hikuva ku va ku tlakusiwa ka petirolo a swi na khombo ngopfu ku va ku ri swi nga ndzi sivela ku xava movha.

Ndzi titwa ku nga ri nkingha yo yini hikuva, swi endla leswaku loko ku ri na vatirhi lava va faneleke ku ya emitirhweni ya vona, va ta kota ku hatlisa va fika hi nkarhi.

Tinxaka ta maendzo leti to fana na mabazi, mathekisi na swikanyakanya.

Mina ndzi vona swi hlayisekile swinene hikuva a swi talangi ku va na makhombo yo famba hi xitimela, ku tlula loko u famba hi timovha.

I ku va ku va na vuhosi, laha va kotaka ku fuma vanhu kumbe ku rhangela tiko ha rona.

Mina ndzi vona swi ri na nkoka swinene hikuva swi ta kota ku pfuna vanhu vo hambanahambana, lava va kalaka swo famba ku ya ekerekeni ku va va kota ku tlhela va tlhela va vuya.

Yi na ntshikelelo wa leswaku vanhu vo tala a va ha yi emathekisini kambe, va yimela yoho Bolt ku va va yi tirhisa ku ya laha va lavaka ku ya kona.

Ndzi kumekile ndzi biwa hi ntlhanu wa vavanuna tolo ni madyambu. Laha va nga hetelela va baleka endzhaku ka loko va ndzi bile. Ndzi ta eka n'wina ku va mi ndzi ta ni pfuna hikuva ni vekela malayiti exitarateni. Laha ma nga ta vonanga naswona swi ta hunguta vukungundzwana.

Leswi u faneleke ku swi endla i ku va u famba u hlayisekile, naswona u famba ndhawini leyi ku nga na vanhu. Leswi u faneleke ku ka ku nga swi endli i ku va, u nga yivi nchumu kumbe ku teka swilo swa munhu un'wana.

Mina lexi a ndzi ta xi endla a ndzi ta endla leswaku ku va na vachayeri vambirhi laha va nga ta kota ku chayela bazi hi vanhu vambirhi ka vona, kusuka endhawini yo karhi ku ya fika endhawini yo karhi. Va fambisana va ri vambirhi, va ta kota ku cincana.

Va nga endla leswaku xin'wana na xin'wana lexi va xi dyaka, va chela ebegeni ya vona naswona va nga cukumeti ehansi ka bazi.

Lexi xi va sivelaka i ku va va kumeka va teka swilo swa vanhu swi nga languteriwangiki.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva, na vona vachayeri va Uber va va va ri karhi va ti zamela ku ti hanyisa leswaku loko ri ta pela va va va ri na xan'wanchumu swo khomeka.

A ndzi ta byela muchayeri wa thekisi leswaku, hi rin'wana ra masiku u fanele ku teka vanhu vo ringanela. Naswona loko ku ta huma nghozi, ku nge vi na mbuyelo wa yona nghozi lowu hikuva ku va ku tele ka vanhu.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene hikuva, i xilo lexi a ndzi swi lava ku khandziya naswona a ndzi tsakela swinene ku va ndzi ti kuma ndzi ri ndzeni eka xihahampfhuka.

Mina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu vo hambanahambana va na leswi va swi vulavulaka, naswona va ta lava ku va va endla ku rhandza.

Mavonelo ya mina ndzi vona swi ri na nkoka swinene leswaku, lava holaka mudende va va va ehliseriwa nxavo wa swakudya hikuva na mali leyi va yi kumaka a yo va yi tele ngopfu, ku tlula lava tirhaka.

Mina a ndzi ta vulavula na wun'wana wa muchayeri wa mathekisi hikuva, hi yena a tivaka ndhawu leyi mina ndzi lavaka ku ya kona na laha thekisi ni nga ta ri kuma kona.

I ku va va kumeka va famba hi ndlela leyi faneleke ku va vanhu va ta kota ku va tshemba.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a nga kumeki a ri munhu wo chava swinene eka leswi a nga ta swi vona kumbe eka leswi a nga ta hlangana na swona.

Swi endla leswaku va kota ku dyondza hi ta xiave lexi a xi ri kona hi nkarhi luwa wa khale.

Hikuva Uber yi endla leswaku ku va na mali leyi yi nga ta engeteriwa, ku fana na loko u tiseriwa swakudya.

Swi nga va vuyerisa hileswaku va va kumeka va swi kumela kusuhani ku va va ti kuma va famba hi swihahampfhuka, na ku va va ti kuma va ri na vanhu vo tala lava va nga ta va endzela endhawini yeliya.

Leswi ndzi swi endlaka ku ri ndzi kumeka hi famba hi hlayisekile i ku va hi suka hi xikhongelo ndlela ku leswaku hi ta tshama hi hlayisekile.

Ndzi hlamusela manana eka leswi ndzi lavaka ku swi endla hikuva ndzi na xivilelo eka ku tirhisa xifambo lexiwa hikuva a ndzi se tshama ndzi xi tirhisa.

Swi khumba hi ndlela leyi vanhu va tsandzekaka ku ya emitirhweni lava va ti lavelaka ku ti tirhisela mabazi ku ya emitirhweni.

Mina leswi a ndzi ta tsakela swona a ku ri leswaku va kota ku tirhisana ni va maakatiko ku ri ntirho wa vona u kota ku ya emahlweni wu famba hi ndlela leyinene.

Leswinene hileswaku u fika loko u ya ka kona hi nkarhi leswo biha hileswaku swi tele ngopfu leswi swi nga ta endleka evusikwini kumbe ku khomiwa ka minkuzi.

Swi nga va swi endliwa hi vanhu vo tala lava ti jikajikelaka van'wanyana a vo jikajikela ntsena kambe ku lava ku khutaza van'wanyani hi ku va yivela swa vona.

Yi lulamisa hi ndlela leyi yo hatlisisa vanhu ku va va hakela timali ta vona kwala ka ma-toll gate.

A ndzi ta swi khoma hi ndlela yo ka yi nga tsakanga hikuva munhu un'wana na un'wana u endla ku rhandza eka loko a khandziya bazi.

Swi endla leswaku ku hunguteka vukungundzwana na ku va ku nga vi ni makhombo laha emapatwini.

Mina ndzi hi ku vona ka mina biloho i xilo lexi xi leheke swinene laha timovha ti hundzaka ehenhla ka xona kambe thanele i xilo xitsongo lexi timovha ti hundzaka ehenhla ka xona xi nga ri ku kula.

Ti endlela leswaku vanhu va ta kota ku vona leswaku lexi xi fambaka laniwa a ko va movha ntsena kambe i yikulukumba swinene na ku va yi hunguta makhombo lama ma nga ta endleka emapatwini.

A swi ta ndzi endla ndzi nga twa swinene hikuva entirhweni va ta va va langutele mina leswaku ndzi fika.

Swiphiqo swa kona hileswaku a wu fanelanga ku tsutsuma ngopfu hikuva swi nga endleka u ya hlangana na khombo.

Kokwana ndzi lava ku ta mi tivisa leswaku hi fanekele hi ya khandziya xihahampfhuka lexi xi endlaka leswaku hi fika la laha hi yaka kona ka ha ri nkarhi naswona swi hlayisekile swinene ku va u tikuma u ri karhi u famba hi xona.

Mina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hileswaku vanhu vo tala va ta kota ku ri loko va nga ri na xo famba va tirhisa movha wa le kerekeni ku ta ekerekeni.

Mfumo wu nga endla hi ndlela leyi yo va kucetela kumbe yi va pfuna hikuva yi va nyiketa mali ya n'hweti ni n'hweti laha va ta kota ku endla swilo swa vona hi ku olova.

Leswi xi faneleke ku endliwa i ku va muchayeri loko a nga se suka a kumekile a etlele vurhongo lebyikulu leswaku a ta chayela kahle emapatwini naswona loko a titwa a karhele u fanekele ku wisa a yimisa bazi laha a nga ta wisa a ri kahle.

Mina ndza pfumela hikuva swi endla leswaku vadyuhari va kumeka va hlayiseka loko va famba va nga ri voxe.

Yi khumba hileswaku u fanekele u tikuma u humesile mali yo tala ku va u famba mpfhuka wo leha.

Mina a ndzi ta endla leswaku ndzi hatlisa ndzi kuma vanhu lava va nga ta ndzi endlela pasi kumbe ku ndzi kumela lexi xo fana na pasi leswaku ndzi ta kota ku famba hikuva a ndzi nga ta ya ndzi ya nghena kumbe ku tshama ematikweni mambe.

Mimovha ya le matini leyi ndzi yi tivaka byi tiva xikepe, laha xi tirhisaka kumbe va fambaka ehenhla ka mati.

Swi endla leswaku va lemukisiwa hi ta movha wolowo va nga wu lomba.

Hikuva swi endla leswaku xi nga ntlhontlhetela vanhu vo tala ku va va landzelela xinavetiso lexi.

Ku nga tirhisiwa movha leyi yo lavaka petirolo ntsena leswaku mbangu wu ta hlayiseka.

Xana hi swihi swivangelo swa leswaku ku va na ku kokotela ndzhaku ka ku famba ka xihahampfhuka?

Xana u vona onge vutleku bya matimba byi fana na vutleku byo tirhisa?

Vachayeri va mathekisi va tekile swinene hi ku rhwala mathekisi ya vona ku yi tlula mpimo.

Loko u ri ni mindzwalo a wu fanelanga ku va mindzwalo ya wena u va na yona eka xitshamo xa wena, kambe ku na ndhawu leyi ku tshamaka mindzwalo eka xihahampfhuka.

Mina ndzi vona swi hlayisekile swinene hikuva xaa xona a xi talanga naswona vanhu va nge swi tekeli enhlokweni.

U na movha lowu u wu bohaka ku wu xavaka u fanele ku wu yisa movha lowu eka swikambelo swa vanhu.

U muchayeri wa mudyondzisi naswona wa laveka ku hlawula kokwana wa wena a ya exibedhlele, loko u ri endleleni yo ya exibedhlele u yimisiwa hi mutirhela mfumo wa le magondzweni.

Xi pfuna rixaka hikuva loko ku ve ku ri na khombo leri ri nga endleka emagondzweni va kota ku teka mali liyani va yisa eku ya pfuna maxaka.

Mina ndza pfumela hikuva tibazi to tala a ti talanga ku kuma tinghozi hikuva ti ri ka va ti nga ri xi na xipidi xo tsutsuma ngopfu, naswona a ti kumeki ti ri ku lahleni ka balansi loko ti ri ku fambeni.

Tindlela ta switimela a ti fanele ti hlayisiwa hi vanhu lava va kumekaka va khandziyaka switimela ku va va ya endhawini yo karhi.

Ni nga n'wi hlohlotelo leswaku u fanele ku tiyisela swinene eka ku hlaya tibuku ta yena leswaku a ta fikelela eka ku chayela swihahampfhuka.

Khampani leyi ndzi yi tivaka ya ku lombisa timovha i khampani ya Nissan, laha vanhu vo tala va pfunekaka hi ku lomba timovha.

Xana u titwa njhani mhaka yo va jahile kambe ndlela yi tele?

Ku famba hi bazi swi kahle swinene hikuva bazi yi endla ku va yi fika hi nkarhi loko yi faneleke yi ku teka, naswona yi ku hatlisisa yi fika leni u yaka kona naswona a yi na switichi swo tala.

Mfumo wu nga pfuna hi ndlela leyi loko matiraka ma famba ma fanele ma famba na maphorisa emahlweni ka vona ku hunguta vukungundzwana.

Xana lava holaka machudeni va fanele va ntsengo wo khandziya bazi eka maendzo ya vona?

Matiko lama tirhisaka i matiko ma le handle laha ma kotaka kumbe va na vutivi bya matirhiselo yalawa.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile ku va ndzi khandziya xihahampfhuka lexi ndzi nga ta tikuma ndzi ri ku haheni emoyeni.

Xana hi yihi bazi leyi u nga yi tirhisaka eka riendzo ra wena naswona hikokwalaho ka yini?

Swibedhlele swa le matikoxikaya u kuma ku ti-wheelchair ta tona a ti fambi swona xana mfumo wu nga hoxa njhani xandla eka?

Tindhawu tin'wanyana maendzo yo vona ndhawu ma endliwa hi ku khandziya xihahampfhuka.

Mina ndzi nga kumeka ku ri yena loyi a va ka rhongo, hikuva mina a ndzi ri ku kombiseni leswaku ndzi lava ku huma kambe yena u fanele a yimela mina.